Tipulatifomo letinene to hlalela eSports ndzi ti tivaka i DSTV na YouTube na Super Sports app na .

Ndzi nga ha kota ku kuma Wi Fi ku va ndzi kota ku vona mitlangu ya mina ndzi nga kavanyeteki kumbe ku hluphiwa hi network na ku va ndzi kuma pulatifomo ya kahle leyi nga ta ni pfumelela ku vona mitlangu leyi ndzi nga .

E yi nga ha va ntlangu lowukulu hikuva yi na vaseketeli vo tala nakona vaseketeri va languta ngopfu eSports leswi swi endla leswaku eSports yi va leyi tekeriwaka enhlokweni swinene hi vanhu.

Ndzi nga ha kombisa hi ku nyika mavonelo ya mina kumbe ma sayiti ra mina ra leswi swi nga endleka na ku va ni nyika vumbhoni hi ku mayelana na ku va nyika riqingho ra mina ku tirhisa inthanete ku kuma vumbhoni bya leswi va ndzi hehlaka hi swona ku a hi mina muendli wa swona ni hehliwa hi mavunwa.

Vaendli va mitlangu va fanele ku report-a mhaka leyi eka va nawu emaphoriseni ku pfula nandzu ku sivela leswaku swa ku tirhisiwa ka mitlangu ya vona swi nga vi hi ndlela leyo biha.

Ndzi nga wu hundzula hi tindlela to hambanahambana swi ya na hikuva ntirho wa mina wo hungasa i ntirho wa njhani ku fana na ku va ndzi tlanga xinuka ndzi nga ha endla leswaku ku va na vahlaleri ndzi endla leswaku ku va na leswi va swi vitanaka ti-tournament laha ku taka vanhu va ta tlanga kumbe va vona hi mali ku fana na ku tlanga bolo ku tlanga bolo hi nga ha endla xipano lexi nga tlangaka na ti-team tin'wani laha ku humesiwaku mali ku va swi kota ku va swi vuyerisa vanhu va nghena eka ntlangu wa bolo hi mali ku rhandza ngopfu TikTok ndzi nga ha endla ti-video leti ti nga ndzi ngheniselaka mali.

Ndzi nga ha tiyisisa hi tindlela to hambanahambana swi ya na hi ku ntirho lowu ndzi va ka ndzi wu tirhaka i ntirho wa njhani nakona wu ndzi wu tirha njhani leswaku wu nga koti ku va wu ndzi onhela eka leswi ndzi swi endlaka.

Tipulatifomo to endla mali hi ntirho wo tsakisa i ku fana na Facebook TikTok YouTube na tin'wana na tin'wana to yelana.

Ku va munhu lexi a faneleke ku xi endla ku va vanhu va seketela bindzu ra yena la ka inthanete i ku va a endla xilo lexi xi nga ta tsakisa vanhu ku nyika mafenya eka vanhu ku hlamarisa kumbe ku va swi koka rinoko hikuva vanhu va lava ku tiva ku ri ku humelela yini eka swilo swo fana na.

To xavisa swilo leswi endliwaka hi mavoko manguva lawa i ku fana na ku va munhu a swi navetisa eka inthanete ku fana na le ka Facebook TikTok YouTube na Instagram vanhu va swi vona va swi tsakela ivi vanhu va humesa mali va xava ivi a kota ku va sendela ku fana na ku senda swilo hi Pep kumbe tikhampani tin'wana to fambisa swilo kumbe ku senda swilo eka matiko yo hambana.

Tipulatifomo letinene to dyondzisa eka inthanete a nga ha tirhisa YouTube na Facebook na TikTokhi tona tipulatifomo letinene leti ti ti nga ringanelanga ku dyondzisa eka tona.

ti-website-i ta kahle to kota ku xavisa swifaniso eka inthanete a nga ha xavisa eka Facebook kumbe TikTok na na YouTube leswi swi hakela loko swifaniso swa yena vanhu vo tala va swi tsakela van'wana va nga ha khumbana na yena hi riqingho ku va va a va nyika kumbe va xavisa la na swifaniso swin'wana hi tindlela tin'wani ku fana na ku va a xavisa xifaniso xi helerile.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaka na wona eka tiinthanete hi ku tlanga mitlangu ya le ka tiinthanete hi ku va va tekeriwa mali ku va va tekeriwa swa vona kumbe ku va vanhu va endliwa vutsotsi hi ku hambanahambana.

Hi ku vona ka mina ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva ku va u hlangana na vanhu lava u va tivaka ka inthanete swi va swi endla leswaku vutomi bya wena byi va byi ri nghozini hikuva vanhu valavo a wu va tivi leswaku i va mani i swilo muni va swi kotaka kumbe ku nga va ku ri swigevenga kumbe titsotsi kumbe vayivi tanihileswi inthanete yi nga tala ngopfu na .

Magoza lama ni nga ma tekaka ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina a tshama a hlayisekile eka swivandla leswi i ku va a nga endli kumbe a nga vulavuli ni vanhu lava a nga va tiveki i ku va a nga ngheneleli swilo leswi swi lavaka mali na ku va a tivonela ku va a nghenelela swilo leswi swi lavaka switirhisiwa swo fana ni pasi, khadi ra le bangi na swin'wana na .

I ku va mitlangu yo fana na mitlangu ya le ka inthanete yi nga tisi ngopfu dyondzo eka vana yi endlaka leswaku vana va dyondza tidyondzo to hambanahambana ku fana na dyondzo ya ku va a nga hloniphi vatswari dyondzo ya ku va endla mikhuva yo biha na dyondzo ya ku va a dyondza ku va a endla swilo swa vanhu vakulu hikuva a va a swi vonile ku inthanete ku fana na timhaka leti endliwaka hi vanhu lava tekaneke na swin'wana na swin'wana leswi swi endla leswaku n'wana a kula a ri na miehleketo yo ka yi nga ri kahle.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva eka mikarhi ya sweswi ku na leswi va swi vitanaka mavonakule hi ximanguva lawa va swi vitanaka TV leswi hi swona swi tekaka vuhungasi eka vana ku tlula migaringeto yo fana na khale nakona vakokwana va sweswi a va ha ri vona vakokwana lava va nga kula hi migaringeto yo fana ni ya khale. Vakokwana va sweswi i vakokwana vo va vutivi na vona vo rhandza inthanete kumbe mavonakule ku nga thelevhixini so leswi swi endla leswaku na vana va nga ha koti ku va va tshama na vakokwana va vona hikuva ku na swo tala swo hungasa swo fana na ku vona thelevhixini na riqingho leri tirhisaka internet.

Leswi swi endlaka leswaku endlelo leri hi nga ha ri voni eka vana va masiku lawa i ku va ku ri na swo fana na riqingho na tithelevhixini ku na mitlanguntlangu yo hambanahambana leyi tlangaka eka tithelevhixini ni le ka tiqingho ra le nyongeni ra vana. Vana va va va ri na tiqingho va ha ri vatsongo leswi swi endla leswaku va kota ku va va dyondza swin'wana ku tlula leswi a va swi dyondza swa khale. Va dyondza swo fana swo swo homboloka eka inthanete va dyondza ni swi van'wani va dyondza swa kahle hikuva va tipfumelela ku va va dyondza swa kahle van'wani va dyondza swo homboloka hikuva va ri karhi va va va ri na vanghana lava va va dyondzisaka swo ka swi nga ri kahle leswi endlaka leswaku va ya ka inthanete ku ya kuma tidyondzo to ka ri nga .

Mitlangu yin'wana leyi lavakulu ni lavatsongo va nga yi tlangaka swin'we hi mitlangu yo fana na hide and seek hi xilungu hi Xitsonga va swi vitanaka xitumbelelana ku fana na mitlangu yo fana na ku tlanga khadi hi Xitsonga ku tlanga hula hoops hi Xitsonga na ku tlanga dogisi na swin'wana na .

Ina hakunene mitlangu leyi yi tlangiwaka hi vana eswikolweni yi endla leswaku vana va vhumba vunghana hikuva n'wana a rhandza ntlangu wa wo karhi lowu wu fambelanaka ni wa munghana wa yena. Leswi swi endla leswaku a va na munghana lowu va tlangaka ntlangu wun'we va kota na ku vulavula hi ntlangu wolowo.

Hi n'hweti ya Khotavuxika hi ti-twenty two ku na vuhungasi bya ku tlanga ntlangu wa bolo ya milenge. Ma rhambiwa ku va mi ta mi ta tlanga bolo ya milenge laha ku nga ta va ku ri na swakudya swa ku hambanahambana laha ku nga ta va ku ri na swilo leswi swi nga ta nyikiwa va-win-i swa ku hambanahambana laha ku nga ta va ku ri na swilo swo tsakisa leswi swi nga ta kha swi suka eka tindhawu ta ku hambanahambana.